Ndzi nga vutisa leswaku ndzi hakela mali muni naswona loko ndzo tshuka ndzi loveriwile swi nga teka masiku mangani ku inshurense kumbe pholisi yi ni hakela naswona ndzi nga vutisa leswaku ndza pfumeleriwa ku tsarisa vadyuhari kumbe munhu loyi a loveke xana ke, ndzi nga tlhela leswaku ndzi vutisa leswaku ndzi hakela mali muni hi n'hweti.

Vunghozi bya ripfalo ni mianakanyo vanhu vo tala va sungula ku tshembela swinene eka leswi va byeriwaka leswi swi nga endla leswaku vapfumela swilo hinkwaswo va nga anakanyanga. Ku hlaseriwa hi ku chuhisiwa van'wani va machonisa vatirhisa swivulavulelo leswi nga vangaka ku chava leswi endlaka leswaku munhu a tshama a chava leswi nga humelelaka hi vutomi bya yena.

Xivumbeko xa munhu, ndzi nga hlawula munhu loyi ndzi n'wu tshembaka loyi a nga ta tirhisa mali hi vutihlamuleri. Loko ndzo tshika ndzi xaxametile n'wana lontsongo ndzi nga fanele ndzi veka mutirhisi wa mali loyi a vitaniwaka guardian. Ntshembo wa nkarhi wo leha ndzi nga anakanya hileswaku i mani loyi a nga ta va a fanele hi ku tshembiwa ni ku rhangisiwa hi nkarhi wo leha kungari hi swilo swa sweswi nyana ntsena.

Banga yi lava ku tiva leswaku munhu u kuma mali yo tanihi kwihi hi n'hweti kumbe hi lembe xana munhu u tirha njhani, ku va ni ntirho loko wu tiyeke swi kombisa ku tshembeka eka timali. Matimu ya xikweleti yi languta leswaku xana mukomberi u tshama a tirhisa xikweleti xa njhani.

Swi nga va nga mi ntshikelelo lowukulu eka va ndyangu hikuva va langutana ni rifu ra murhandziwa wa vona hi hala tlhelo va hava mali ya ku lahla murhandziwa wa vona leswi swi nga tlhela swi va hoxa swikweletini leswikulu hikokwalaho ka ku lava ku lahla murhandziwa wa vona hi ndlela leyi hloniphekeke swinene.

Khombo ya ku lomba mali eka va machonisa hi lama, ntsengo wa ntswalo wu le hi ngopfu va machonisa vo tala ntswalo wa vona wu le henhla swinene leswi swi endla leswaku u hakela mali yo tala ngopfu ku tlula leswi u swi lombeka. Ku lahlekeriwa hi swilo swa wena van'wani va machonisa va teka swilo swa wena loko u hlwela ku hakela ku fana na ti ID na switirhisiwa swa le ndlwini. Vu kahle bya ku lomba mali eka va machonisa, mali yi kumeka hi ku hatlisa u nga kuma mali hi siku leri u lombaka hi rona ku hava ku yimela nkarhi wo leha tanihi tibangi, a va lavisisi ngopfu hi matimu ya swikweleti swa wena va nga ku nyika mali hambiloko u nga tirhi kumbe u nga swi kota ku komba swiviko swa kahle swa swikweleti swa wena.

Ku antswisa vutomi, munhu a nga lava xikweleti leswaku a endla swilo swo pfuna. Vutomi ku fana ni ku aka ekaya, ku hakela xikweleti ni ku sungula bindzu kumbe ku xava movha. Rifu, loko ku humelela khombo ro tanihi rifu, vuvabyi kumbe ku heleriwe hi ntirho xikweleti xi nga endla ndlela yo pfuna hi xihatla ku sungula bindzu vanhu van'wani va nga teka xikweleti leswaku va ta kota ku xava switirhisiwa swa ku sungula bindzu.

Tiyisisa leswaku u tirhisa app ya ntiyiso download-er app ya wena eka google play kumbe apple store, tirhisa pin leyi tiyeke u nga tirhisi mavito kumbe masiku ya ku velekiwa hi wona, u nga tshuki u nghena eka app ya bangi eka Wi-Fi ya mani na mani, tirhisa data ya wena kumbe Wi-Fi leyi u yi tshembaka.

Tiva mpimo wa mali ya wena, yindlu yi nga vonaka yi sasekile kambe loko ku hakela swi ta ku tikela a swi fanelanga. Endla budget-e u swi tiva leswaku u nga hakela mortage kumbe rent ya nkarhi wo leha ku fika kwini vutisisa ngopfungopfu hi yindlu, vutisa leswaku papila ra misava ni permit yo aka swilulamile, u nga xavi yindlu leyi nga riki enawini kumbe ku lwisana na nawu.

I akhawunti yihi leyi faneleke eka munhu loyi a xavaka kumbe ku hlayisa mali ro sungula leswaku ndzi va ni vutivi loko ndzi sungula ku hlayisa kumbe ku tirhisa mali hi vutlhari. Xana akhawunti leyi yi na leswi ndzi pfunaka ku hlayisa mali tanihi ntswalo leswaku loko ndzi lava ku hlayisa mali yi kula njhani, xana ndzi nga tirhisa eka online banking, app ya foni kumbe ATM xana ke?

Swipfuno, ku hlayisa mali ya nkarhi na nkarhi xifunengeto xa ntsengo wa le hansi xi nga va na premium yo tala leyi olovaka ku yi hakela nkarhi na nkarhi. Ku tshama u sirhelelekile evuton'wini bya sweswi, vanhu van'wana va hlawula ku va na xifunengeto xa lehansi loko va endla mali leyi ntsongo. Makhombo, ku nga xi nga hakeli swikombiso swo tala pulani yo durha yi nga ha engetela swilo swo tanihi mali ya ku lahla, mali ya mpfuno ya ndyangu ni mali ya switulu leswi swi nga tirhisiwaka ku va ni swipimelo hi nkarhi wo lahla.

Swiphiqo leswi a ta hlangana naswona hileswaku mali a ta fanela a hi vuyisa na ntswalo naswona a nga ha hluleka ku vuyisa mali hi nkarhi lowu va nga ta va va pimele wona leswaku a vuyisa mali hi wona leswi swi nga endla leswaku vito ra yena ri thyakisiwa naswona leswi swi nga endla leswaku a nga ha koti ku lomba mali. Leswi swi nga tlhela swi endla leswaku a nga ha koti ku xava yindlu kumbe movha hi xikweleti hikokwalaho ka ku va vito ra yena ri thyakini.

Ku tikeriwa hi ntshovelo wa swikweleti munhu loyi a tekeke xikweleti a nga ha kuma ku tikeriwa a ri yexe ni ku hakela hambiloko nhlayo ya mali yi tirhisiwa hi vambirhi. Ku va ni ku pfumaleka ka ntshembo loko munhu wun'wani a nga tivisanga swikweleti swi nga va nga ku vilela eka vuxaka bya vona ku vanga mavabyi ya mbilu ya nkarhi wo leha. Swikweleti swi nga endla leswaku mali ya ndyangu yi hakela swilo leswi vanhu va nga pfumelelani hi swona.

Mali ya ku lahla, ku lahla munhu swi lava mali yo tala hi xihatla ndzindzakhombo wa vutomi wu ta hakela mali ya ku lahla, ku susa ntshikelelo eka ndyangu, ku hlayisa vutomi bya va ndyangu. Loko munhu a ri mu ondli mali ya ndzindzakhombo yi ta pfuna ku antswisa vutomi bya lava a va siyeke ku fana ni vana, nuna kumbe nsati.

Hunguteka ka ntikelo wa mali wu endla xifunengeto xi koteka vanhu vo tala lava nga na mali leyitsongo a va swi koti ku ti hlawulela xifunengeto hikokwalaho ka mali yo tala ya ti primium loko mfumo wu pfuneta vanhu vo tala va ta kota ku nghenelela. Ku antswa ka ku sirhelela mindyangu leyi sweleke. Loko murhandziwa a lova a ri na xifunengeto ndyangu wu kota ku n'wi lahla hi xichava ku nga ri na ku hlengela mali hi xihantla.

Ina xiyimo xa rihanyo lexi nga kona khale xi nga ha khumba ku faneleka ka munhu eka ndzindzakhombo wa xilahlo ngopfungopfu loko ku ri na mintlhontlho ya rihanyo leyi endlaka leswaku miri wu nga swi koti kahle ku langutana ni khombo ro karhi.

U fanekele ku ya ebangi u ya va tivisa leswaku khadi ra wena ri lahlekile leswaku va ta kota ku ta ri pfarisa va ku endlela rintshwa kumbe u nga tirhisa epu ya wena ya le bangi ku pfarisa khadi leriya ra khale.

Khanyisile i khampani ya rihanyo leyi ti nyiketeleke eku nyikeni vuhlayiseki lebyi tshembekeke eka vatirhi ni va ndyangu wa vona ndzi hakela five hundred hi n'hweti leyi katsaka mina ni ndyangu wa mina yi tirhisana ni madokodela lawa ya tivekaka naswona yi rhangisa rihanyo ra mina nkarhi hinkwawo.

Pasi kumbe passport yi fanele ku va ya ha ri kutirheni naswona yi nga va ni VISA kumbe entry stamp VISA kumbe phemiti leswi swi kombisa leswaku u pfumeleriwile ku tshama kumbe ku tirha etikweni rero hi ndlela ya nawu papila ra mpfumelelo ra ku tshama papila ra mali leyi u yi kumaka hi n'hweti.

Ku ti vonela eka tihakelo leti nga hlamarisiki bangi yin'wana yi nga ha ku hakerisa mali yo tirhisa ATM ya bangi yin'wani mali yo rhumela kumbe ku amukela mali mali yo pfala kumbe ku hlayisa akhawunti ku kuma akhawunti leyi ringaneleke swilaveko swa wena loko u tirhisa bangi ngopfu ku tirhisa inthanete kumbe ku rhumela mali nkarhi na nkarhi u fanele ku hlawula akhawunti leyi hakelaka ntsongo ntsengo lowutsongo eka ntirho walowo ku lawula mali ya wena hi vutlhari ku tiva leswaku u ta hakela mali ya njhani swi pfuna ku hlawula leswaku mali ya wena yi tshama yi hlayisekile.

Vutisa bangi hi ntswalo wa akhawunti ya wena loko u ri karhi u pfula akhawunti kumbe u ri na yona khale u nga vutisa leswaku akhawunti leyi yi hlengeleta ntswalo wo tanihi kwihi hi lembe hlaya xitetimende xa wena xa le bangi bangi ya kombisa ntswalo lowu u wu hlengeleteke tirhisa epu ya wena ya le bangi loko u nghena eka epu ya bangi u nga ya eka akhawunti ya wena u hlaya xibalo xa ntswalo wa lembe.

Ku fanele ku va ni milawu yo tsariwa leyi lawulaka ntlawa wu fanele ku va ni nawu kumbe leswi swi hleriweke hi ku tsariwa leswi kombisaka leswaku mali yi nghena njhani ku va ni ku pfuleka eka swa timali swirho swi fanele ku kota ku vona leswaku mali yi nghena njhani ni ku huma njhani ku va ni xitatimende xa mali lexi pfulekeleke munhu un'wana na un'wana wa ntlawa ku hlawula mutirhi wa swa timali loyi a tshembekeke munhu loyi a hlayisaka mali u fanele a hlawuriwa hi ntlawa.

Ku siveriwa ku humesa mali nkarhi na nkarhi tiakhawunti leti ti tolovele ku lava leswaku u tshika mali yi tshama nkarhi wo karhi loko u lava ku humesa mali nkarhi wu nga se fika u nga hakela ntsengo wo karhi kumbe u lahlekeriwa hi ntswalo tihakelo to karhi bangi yin'wani yi nga ha va ni tihakelo ta ku pfula akhawunti tihakelo ta n'hweti na n'hweti to hlayisa mali.

Mali ya khomixini loyi fanekeleke ku yi hakela loko u xava nhundzu eka matiko mambe i mali leyi ya xibalo loyi u fanekeleke ku yi hakela leswaku nhundzu ya wena yi kota ku susiwa eka matiko mambe yi fika eka tiko leri u tshamaka eka rona.

Tistokofela ti kurisa ku tshembana hikuva vaaki va swi kota ku va va hlayisa mali ya tistokofela swin'we ku kondza nkarhi lowu va pfumelelaneke hi wona wu fika naswona leswi swa swa tikomba kahle leswaku va kota ku tshembana hikuva loko u za u kota ku nyiketela mali ya wena eka xitokofela swi kota leswaku u ni ntshembo eka ntlawa lowu mi nga wu endla wa switokofela naswona leswi swi endla ku tshembana hikuva va teka nkarhi wo tala swin'we va ri eka mintlawa leyi ya ti switokofela leswi vulaka leswaku va teka nkarhi wo leha va ri swin'we.

Ku kota ku tirhisa mali yo tala u nga si va na yona ku kota ku tirhisa mali ya khadi ku ringana ni mpimo lowu nyikiweke hi bangi naswona u tlhela u hakela hi nkarhi lowu lulameke ku tshembiwa hi ndlela yo antswa hi tibangi loko u tirhisa khadi ra wena hi vutlhari u tlhela u ri hakela hi nkarhi u aka vuxaka bya kahle ni tibangi leswi swi pfuna loko u lava ku xava yindlu movha kumbe ku lomba mali ebangi.

I ndlela yo tirhisa xitirhisiwa xa elekitroniki, ku fana na foni ya le nyongeni, ku fikelela ku kamba mali ya wena, ku endla mindzulamiso ya mali, ku hakela swibalo, ku rhumela mali eka munhu wun'wana, ku xava airtime, ku hakela insurance ni ku hoxa mali eka ti-savings na xitokofela.

Ku papalata ku tsekatseka kumbe ku helela hi data, loko data ri hela hi xitshuketana u nga lahlekeriwa hi vuxokoxoko bya ntirho. Swi nga tsandzekisa ku rhumela ti-email-i ku nghena eka tipulatifomo to fana na zoom, google drive na swin'wana. Ku tiyisisa ku tshembeka entirhweni loko u tirhela endlwini hi ntolovelo vafambisi va tirha ku langutisisa vutshila byo titshega, loko u heleriwa hi data switshuketana swi nga ti komba onge a wu na vukheta naswona a wu tekeli enhlokweni ntirho wa wena.

Yingisela u nga se vulavula tiva mali leyi u yi lavaka u nga ngangameli loko u vutisiwa. Va na na xivangelo xo twala tanihi ku hakela xikolo, ndzawulo ya rihanyo, swidingo swa le kaya kumbe ntirho wo sungula kumbe swa xitshuketana. Tivisa leswaku i xikombelo ku nga ri xileriso, sungula hi ku kombela nkarhi wo vulavula u nga se sungula. Hoxa xikombelo hi ku titsongahata ni ku twisisa, vulavula hi ndlela leyi kombisaka xichavo ku fana ni leswi, ndzi kumekile eka xiyimo xo tika naswona ndzi nga swi tsakela ngopfu loko u nga kota ku ndzi lomba mali yo karhi.

Ku hakela mali yo tala, loko munhu a holeriwa hi bangi mali yi fika xikan'we hi ku tiyisisa naswona a yi lahleki endleleni. Swi hunguta ku phangiwa ka mali, ku olovisa bindzu na vahundzuluxi bya mali, loko vanhu va ri ni akhawunti ya bangi va nga rhumela mali eka vandyangu va le kule hi ku hatlisa ku nga ri ku famba ni mali hi milenge. Ku pfuna ku endla mbuyelo na nhlengeletano, loko vanhu va ri ni tiakhawunti va kota ku hoxa mali eka stokvel ku tshama ku ri ni switshembiso swa vuyelo swa vuyelo na va nga kota ku teka tiposo ta small loans ku sungula bindzu.

Swi hunguta ntsengo wa interest, loko u hakela ku tlula leswi lavekaka mali leyi yi nga sala ya xikweleti ya hunguteka hi ku hatlisa u heta xikweleti hi ku hatlisa u kuma kurhula ka mianakanyo u kota ku languta eka swilo swin'wana swo fana ni ku sungula bindzu kumbe timhaka ta ndyangu.

Ina endlelo leri ri kahle hikuva ri pfumelela n'wana ku ya emahlweni ni dyondzo. Loko n'wana a nga ri na mali xikweleti xa bangi i ndlela yin'we ntsena yo nghena eyunivhesiti. I matshalatshala ya nkarhi wo leha, dyondzo ya le henhla yi pfulela minyangwa yo tala ya ntirho, ntirhisano wa misava ni vuswikoti byo antswa. Loko dyondzo yi humelela n'wana u ta kota ku hakela naswona dyondzo yi ta tlherisela xinakulobye eka ndyangu hinkwawo.

Tsundzuxa leswaku va fanekele va tiva mali ya yindlu leyi va yi lavaka, va fanele ku tiva ntikelo wa yindlu eka ndhawu leyi va yi langutaka. Va fanele ku hlela mali leyi va nga ta kota ku yi hakela hi n'hweti. Va fanekele ku va ni deposit ya khume ku fika eka makumembirhi wa tiphesente ya ntikelo wa yindlu, deposit yi va pfuna ku va kuma loan ya kahle interest rate yi va ya le hansi va komba bangi leswaku va ni vutihlamuleri byo tshembeka.

Xikweleti xa mali xa nkarhi wo karhi, i mali leyi kumekaka eka munhu kumbe ebangi hi xivumbeko xo lomba laha ku twananiweke leswaku yi ta tlheriseriwa endzhaku ka nkarhi lowu twananiweke. Hakanyingi yi tlherisiwa na ntswalo, xikweleti xi nga va xa nkarhi wo koma kumbe xa nkarhi wo leha hi ku ya hi xiboho ni swilaveko.

A ntshikelelo lowu nga va ka na wona loko u xava data hi app, hi lowu wa ku va app yi nga tirhi hikokwalaho ka ku pfumala netiweke kumbe app yi ri na tinkingha yi nga koti ku nghena eka yona, kumbe ndzi nga va ndzi nga ri na mali yo enela ku xava hi app ebangini.

Vamachonisa va tirhisa vuswikoti byo kanganyisa ni ku tirhisa ntshunxeko wa vanhu lava pfumalaka vutivi byo ringanela bya swa timali, leswaku va va koxa mali. Vanhu lava pfumalaka vutihlamuleri hi timali va tirhisa mavito yo tshembeka, va nga vula leswaku va tirhisana na tikhampani leti tshembekeke leswaku vanhu va va tshemba hi ku hatlisa.

Xi nga veka mutswari eswikweletini, loko n'wana a tsandzeka ku hakela mutswari u ta va ni vutihlamuleri byo hakela loan. Xi nga khumba timali ta le kaya, hakelo ya loan yi nga kavanyeta mali ya n'hweti ya mutswari a nga ha tikeriwa ku hakela rent ni ku xava swakudya. Loko mutswari a ri ni kusuhi na ku ya epecenini loan yi nga hakeriwa hi mali ya yena ya pension leswi swi nga tshuka swi khunguvanyisa mutswari swinene.